Ukhona umehluko phakathi kokuxhatshazwa ngokoqobo okanye ngokuxhatshazwa ngokwasemzimbeni ebomini, okanye ukuxhatshazwa kwi-intanethi. Umahluko kukubana kwi-intanethi yaziwa lilizwe lonke into ethethwa ngabantu ebuhlungu ngawe, okanye izimvo zabantu ngawe zaziwa ngabantu bonke kwaye zihlala zihleli, zihlala zikhona. Kanti oku kokuxhatshazwa ebomini, uya umntu kulula into yobana akwazi ukuphuma and akwazi ukuxela kwabasemagunyeni ngokukhawuleza.

I-social media ibalulekile futhi ayibalulekanga, iingxaki ezenzayo kukubana uhlala ufowukhase kwizinto okanye uqololesele izinto ezingakhiyo kwaye ezingazukunceda nganto esikolweni. Okwesithathu, ufunda izinto ezingahambeli phambili ebomini.

Abantwana abanintsi abasebenzisa amakhasi ezonxibelelwano aye azibona esengxakini okanye engamaxhoba okuxhatshazwa ngokweintanethi, kwaye engamaxhoba okuthathwa ngabantu abadala baze babaxhaphaze kuba bebafumene kulo makhasi ezonxibelelwano. Okwesibini, abasamameli bazali abantwana ngenxa yamakhasi ezonxibelelwano aza neengcebiso ezingasebenziyo kubomi bemihla.

Ezi ephu ziba luncedo kakhulu kuba kubalula ke ngoku ukufumanisa into oyifunayo xa iephu ingokwelwimi lakho, ingakumbi kubantu abathetha isiXhosa, isiXhosa ayilolwimi olukhawuleza okanye olukhawulezwe lufakwa kwezonxibelelwano okanye kumakhasi ezonxibelelwano, okanye nakwiiephu zobuxhakaxhaka bale mihla

Andikaze ndixhatshazwe kumakhasi ezonxibelelwano okanye kwi-intanethi kuba andingomntu uzifaka kakhulu kwiindaba zeintanethi, ndingena nje ndijonge ndize ndiphume.

Iiephu zale mihla zikwenze kwalula ukuthumela imiyalezo ngokukhawuleza, into ebangela loo nto kungokuba ziye zakhula ngokukhula kwaye zanintsi iindlela zokuba uncokole nabantu abakude.

Ingaba ulambile kwaye uleqile, thatha igwinya libe linye okanye abe mabini uhambe uhlafuna.

Ewe, kudala ndibabona abantu abamela abanye abababonayo ukuba bayaxhatshazwa, ngoba ndaye ndabona into yobana uyakwazi ukuripoteka ngokukhawuleza emapoliseni xa kukhona umntu oxhatshazwa ngkweintanethi. Loo nto iye incede ke ngoku abantu bangabi kuxinzelelo lwengqondo kuba bengazi uba mabaxele phi xa kukhona umntu obameleyo.

Amacandelo ezopolitiko okanye ozonyulwa angachaphazeleka, kuba kaloku kungasasazwa iindaba ezingeyonyaniso, fake news kuthiwe iqela elithile liwinile, kanti bekungekabalwa kwa ukubalwa iivoti zabantu belo lizwe.

Ukublokha bonke abantu endibabona bengenazo ii-profile pic, oko ukutsho ubuso nabandimemayo. Okwesibini, ukuba ne-private conversations okanye iincoko zabucala nabantu endingabaziyo ngokoqobo okanye ngokubabona.

Iingenelo ze-ephu yokuthumela imiyalezo efowunini zibaluleke kakhulu loo ephu, kuba kuba lula ukuthumela umyalezo okhawulezileyo, nomyalezo oza kufika ngelo xesha emntwini omthumelelayo

Iingxaki ziba khona okanye zingabakhona xa abantu emsebenzini bechitha ixesha elinintsi bekwi-social media, kuba umsebenzi uza kuma uze ungahambi. Okwesibini, loo nto ibonisa into yobana umsebenzi abawuxabisanga kwaye abawuboni ubalulekile kubo.

Ukuphazamiseka kukuba awuzukufumaneka xa ungaphandle kwendlu ungenayo idatha. Owesibini, kukubana imiyalezo eminintsi ayizukwazi ukungena xa ungenayo idatha.

Uxinzelelo lwengqondo nokuziva ungabalulekanga nokungazithandi, konke oku kungabangelwa kukuxhatshazwa kwezamakhasi onxibelelwano, kuba abantu phaa bakubona ungabalulekanga kwaye ungekho mhle ungazithandi.